Ka nnete taba ena hase taba e thabisang haholo. Jwale re tlameha hore re palame eng? Ha ke utlwisise ha ho thwa batho haba sa di palama. Ha ba sa di palama jwang e le hore nna mo ke tswang teng dibese dia palangwa. Ke utlwa ke ke ke ke sa thabela taba ya kgolomente bakeng sena sa ho emisa dibese. Jwale mare jwale, ke tlo tlameha hore ke batla transport e ka ntlosang hae mona mo ke dulang teng. Ho nkisa kwana mosebetsing letsatsi le letsatsi, matsatsi a mahlano ka beke.

Ere ke le qoqeleng metswalle ya ka. Ke ne ke tsamaile leeto le letelele hoya kwana Port Elizabeth, kwana Eastern Cape. Ngwanana wa Mosotho a palame bese, a thabile hobane jwale ka beseng ka mona ho ne ho le monate ebile ngwanana ona ke ne ke na le bakgotsi le metswalle ya ka mo e leng hore re ile ra tsamaya ra natefelwa ka beseng ka mole. Ebile re ne re tshwerwe le hantle. Le service ya bona e ne e le e makatsang haholo. Leeto lena le ha ne le le letelele jwalo batho ba neng ba leka moo kaofela ene le batho ba ba mefuta-futa ebile e le batho ba ba hantle, ba ratang ebile ba thabela le batho.

Atjhe tjhe, ka nnete nna tekesi ke e sebedisa feela ha ke ya ko toropong ke ilo phetha mabaka a itseng. Ee tekesi ya fihla mono mo ke batlang e fihle teng. Ke e ke utlwe le batho ba bang ha ba bua ba re ha-ah taxi ya kgona ho fihla ka male ka poteleng ka di-firm-eng, ka mo dipalangwang tse teng tse se nang ho fihla. Ke batho ba taxi feela ba kgonang ho re fihlisa ka moo, bakganni. Jwale kea dumela tabeng ena ya hore tekesi ke yona feela e tlo fihlang dibakeng tseo dipalangwang tse ding di se nang ho fihla teng.

Dumelang diofising moo. Atjhe ka nnete ke kopa ho tlaleha taba ena. Batho ba ne ba dutse monanang dibeseng. Ba ne ba eme mona dibeseng. Jwale mona mo re itshireletsang teng ha ho kgonahale hoba lehlakore le leng le kgaohile jwale batho ba bang ba ne ba eme puleng ha ne ba pula e ne ena. Ene le teng hape ditulo tsena tse monanang ha di telele, ha di ha di re lekane rele batho re emetse dibese tse tlang tse tlo ho re lata. Jwale ka kopo ke kopa le etseng bo betere moo diofising. Le etse hore mona mo re emelang dibese teng ho ke ho hlweke ho be hotle ebile re be le ditulo tse re lekaneng.

Ee nna jwale nka kgothaletsa motho hore a sebedise Metro Rail, hoba Metro Rail-e e fast-e. Ene jwale e fihlisa batho ka bonako mo ba yang teng. Ha e qetella e be le botjhipi ka hare. Jwale, ho ya ka mokgo ke utloileng ka teng bo Metro Rail bo Gautrain ke dintho tsena tse e le horeng re ka di sebedisa fihlela ho finyella moo re batlang ho ya teng ka di-price tse leng horeng dinyane. Le teng re batla ho fihla moo re yang teng ka pelenyana.

Eya ke kgahlanong le ho patalana le di-e-toll, hobane jwale e-toll e ya kosa bakeng la hore re sebedisa mebila nako e kgolo le e nyane. Hobaneng ha re tlameha hore re patalle nako enngwe le enngwe ha re lo feta mo e-toll? Ha e le hoba ke motho e le horeng ke dula ke sebetsa hole moo hlokahalang hore ke patale e-toll e be ha ke tjhaisa ke kgutlela hae ke tlo patala e-toll hape. Aa, ha ke dumellane le taba ena ka nnete eo kgolomente e etsang ho rona. Jwale ke bona e le hore e-toll re ka mpa ne ra e e patala feela ka kgoedi e seng nako le nako ha o feta.

Wena ke batla ho lo ithekela Omoda, Omoda C5 GT ya four hundred thousand Ranta. Ke utlwa ke thabile haholo hle. Ke utlwa thabile ha bohloko hore kelo reka Omoda koloi ya ka ya ditoro e sale ke e batla, e kgolokgolo e kana. Jeses kea tseba ha nka kena ka hara Omoda hell Ke lekgowa, bona yerr. Sheba, ke thabile haholo. Koloi ena le ha e ka ba four hundred thousand-e le ha e ka ba million-e ha ena taba. And-e ke utlwa e ka reng four hundred thousand ena ya ka ena e ke e bolelang e affordable, e cheap-i. O kila bona? E boleng bo tlase. Jwale ke thabile Omoda C5 GT yaka ya tla, joo.